Kufanelekile into yokuba mabacwangcise ngayo ngoba abo bantwana bathi besebancinci besesesikolweni benze ezesondo bebancinci benjalo, bakhulelwiswane. Ekukhulelisweni kwabo uxanduva lelabazali babo, nabo banoxinzelelo lokuba umntu funeke eyekile esikolweni, ekhulise umntana. Ngoko eli xesha asakhulisa umntana iminyaka iyahamba, ikamva lakhe lingatshabalala ngoba umntana ufuna unakekelwa, ufuna umntana ukuhoywa ngumzali.

Sekwenzekile kwenzekile, mntanam. Baxelele abazali bakho into yoba ukhulelwe enzele bakwazi uthatha amanyathelo okuba ukhulelwe, usiwe kulo mntu ukukhulelisileyo, yenzelwa ukuba naye azazi into yokuba unoxanduva lokuba ukhuleliswe umntana womntu. Baxelele kwangoku kusengethuba yenzele yonke into abazali bakho bahlale beyazi, bengethuki sowunomntwana bengamazi uba ngumntana omkhuleliswe ngubani, owaphi, yonke loo nto leyo mntanam ifuna uyithethile kubazali bakho kusekwangexesha.

Kubalulekile intoba azitye iipilisi, ngokuba iipilisi zithomalalisa intsholongwane egazini lakhe. Ukuba akafuni kutya iipilisi amajoni wakhe omzimba azawukufa nezinye izifo zikwazi ukhawuleza azifumane, agule ngakumbi. Ngoba ii-ARVSs ezi kumele ezityile zizona zilwana nesifo esilapha kuye egazini ukuze nezinye izifo zingakhawulezi ukumfumana xa esitya ezi pilisi kumele ezityile.

Bantwana bam, ndiyanicela bantwana bam, sanudlala ngomnye umntana. Lo mntana uyalingana nani, uyafana nani, musani ukudlala ngaye. Ningabantwana ninonke niyafana. Akukho mehluko ukhoyo kulo umntana, nonke niyafana, bantwana bam. Myekeni naye lo umntana adlale nani, sanukumntlonta. Ngokuba ningabantwana nonke niyafana qha ke anandwebanga ngokufana, intoba angandwebi ngokufana nani ayithi loo nto dlalani ngaye ngokuba ezithulele, naye uyafana nani.

Ukubaluleka kokuya kwagqirha, kwagqirha ugqirha uzokujonga into yokuba yintoni ingxaki onayo apha kuwe edala yokuba edala uba ugule, ngoba aba bakucebisayo ukuba yenza le nto bayithethayo ayizukunceda ngoba abazukujonga intoba yintoni kulwamvila lokuba ude ube kule meko ukuyo ngoku. Bona bathetha ngokuba bengazi intoba lungakanani na uncedo onothi ulifumane kugqirha. Ugqirha uza kunceda ngako konke okudingayo angakunika namayeza okuba uphele le nto ikwenza uba makude ube kule meko ukuyo.

Into ethi qatha kukuba esi sigulo sephepha siyesulela kwaye sifuna umntu azinakekele, sesulela ngokomoya nangokuba uthi uhlale nomntu onesi sigulo sephepha nibe ningazikhuseli, siyingozi ngaloo nto esi isifo sephepha. Kodwa ke ukuba niyakwazi ukuzikhusela noko asinabungozi kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi sinyangeke xa umntu ekwazi ukuzinakekela. Ngokokuba yonke into ayenzayo ayenze ngokuba ezinakekele angenzi nokuba kukanjani nxa esenza izinto ngoba isifo sephepha siyakhawuleza ukwesulela.